Buhlungu ngoba kaloku bendiyithengele ukuba ndiyisebenzise eyokuba ke ndiyisebenzise sele ligqithile ixesha layo loo nto ayithethi kuthi ndenze impazamo endaweni yaloo nto ndizawuvakalelwa kukuba ndidlelwe indlala ngoba kaloku ndilahlekelwe yimali. ibingamelanga into yobana idatha iyawuthi ize ze ndiyisebenzise funeke ndikhawuleze ndiyisebenzise ngaphambi kwela xesha iphelelwa ngalo. Eneneni idatha ayimelanga iphelelwe logama nje ndingekayisebenzisi ndimele, imele isebenze ukwenzela into yobana izoyifeza injongo yayo ngoba ndiyibhatele imali yayo akuba mhlawumbi bendiyiqesha okanye ndiyibolekile sendiyihlawule into yobana ke ndibe andikayi sebenzisi ayimelanga loo nto kucace uba izawuba yingxaki.

Ngenxa yohlobo lomsebenzi endiwenzayo ndisebenzisa phakathi ko-one gig no-five gig ngosuku.

Kakhulu le yokuphelelwa yidatha ngaphambi kwexesha futhi ungalindelanga ngoba iphela ngexesha ongalindelanga ukuba mayiphele ngalo usasebenza and kuba nzima kakhulu ke ngoku xa iveske yaphela nje ungekawugqibi umsebenzi ngoba imisebenzi esiyenzayo ngoku ezikhompyutheni iba nexesha ephelelwa ngalo. Ngoko xa iveske iphele idatha ungekawugqibi umsebenzi wakho usemngciphekweni wokungayifumani naloo mali obuyisebenzela walo msebenzi ngoba kaloku lizawufika ela xesha ekufuneke uwufake ngalo umsebenzi ube ungenadatha.

Ndiyijonga rhoqo ngosuku ukwenzela uba ndizobona into yobana ingakanani eshiyekileyo kuba amaxesha amanintsi ezi ndawo sithenga kuzo idatha azidli ngokukhawuleza zisichazele idatha xa isengciphekweni wokuphela zisichazela sele iphelile.

Ayanelanga tu kwaphela kuba imisebenzi eyenziwayo ngoku ifuna idatha engakumbi kunaleyo, kuba le misebenzi siyenzayo ezikhompyutheni ifuna sihlale ixesha elide phambi kwekhompyutha imini yonke, iintsuku zilandelelana, iiveki nkqu neenyanga ngoko akunakwenzeka uba u-one gig anele inyanga yonke. Okwesibini, iikhompyutha esizisebenzisayo zisoloko zifuna njalo ukuhlaziywa oko kuhlaziya ke zikusebenzisa xa kukho idatha, kwelinye icala funeka zizihlaziye iinkqubo zekhompyutha esizisebenzisayo kanti kwelinye icala kufuneka sihlale singenile kwi-intanethi ukuze sizokwazi ukusebenza imisebenzi esiyenzayo. Loo nto yenza into yobana u one-gig anganeli nje kwaphela.

Ewe, mna ngokoluvo lwam ikhona uCapitec connect osebenzisana ke noCell C yidatha efikelelekayo, yaye yidatha enamandla kakhulu uyakwazi ukusebenza kakuhle yaye noko ithatha ixesha elanelisayo ngaphambi kokuba iphele.

Oke kwathethwa ngedatha kuthi qatha kum ithuba elihle lokungena kwi-intanethi ukuze ndikwazi ukubona amathuba amahle okuphila, okwenza imali okanye ukukhangela izinto ezinika umdla okanye mhlawumbi ukuthenga izinto ezisisiseko njengeempahla nezinye izinto ezidingekayo.

Ewe, ikhona yinethiwekhi kaCapitec Connect esebenzisana noCell C. Okokuqala, nje ifikelela kuzo zonke iindawo zalapha eMzantsi Afrika nkqu nasezilalini loo nto yenza ukuthi nabantu abahlala kwiindawo ezikude bayakwazi ukungena kwi intanethi. Okwesibini, akukho nzima ukuyifumana uyakwazi ukuyithenga kwalapha kwi-app kaCapitec. Okwesithathu, ayidurwanga ifumaneka ngamaxabiso aphantsi, uyakhetha ngokwepokotho yakho uba ufuna engakanani.

Idatha mayingenziwa ukuba ibe neentsuku ephelelwa ngazo, idatha mayiphelele emva kokuba umntu egqibile ukuyisebenzisa. Okulandelayo makubekho inethiwekhi nje esisiseko ezawufikelela wonke umntu eMzantsi Afrika kungabikho le nto yenethiwekhi ezininzi ezahlukahlukeneyo ngoba loo nto yenza into yokubana kubekho indawo engafumanekiyo kuzo enye, ize ifumaneke enye kuzo loo nto yenza kube nzima ke ngoku ukwazi uba kwezo ndawo sihlala kuzo yeyiphi eyona nethiwekhi isebenzayo.